Njengomlimi, into enokundihlupha xa imvula inetha kancinci kukuba ziye zife izityalo kwaye xa amanzi enqabile, thina njengabalimi siyasokola ukunkcenkceshela izityalo zethu ngokwaneleyo. Nto leyo ephumela ekuncipheni kwezovuno zityalo kwakunye nomhlaba, uye ube lukhuni, singakwazi ukuhlakulela izityalo. Ngoku kucebisa ukuba umlimi abe nendawo okanye iinkonkxa zokugcina amanzi ahlale enawo ukuze xa imvula isina kancinci ankcenkceshele izityalo zakhe.

Amahashe anobuhlobo ebantwini kwaye amahashe abaleka ngokukhawuleza, avumela abantu ukuba bafumane iindawo ngokukhawuleza. Nokuba ungubani na, ihashe longezo olukhulu kulo naliphi na ikhaya

Ukuba urhulumente angathi ezikolweni, ngoku besafunda abantwana abangamantombazana, abafundise ngokulima nokufama. Ababonise ukuba ifama, i-farming ibalulekile kakhulu xa ungumntu oyintombazana, nokuthi akhuphe izinto zokulima mahala ukwenzela abantu babe nomdla wokulima. Xa ndisithi abantu, ndiquka amantombazana, azokuba nomdla kwizinto zokufama.

Ingangumbono omhle kakhulu ukufundisa ulutsha ngezolimo kuba kwixesha langoku imisebenzi ayikho kodwa imihlaba mininzi kwaye sele beba ninzana abantu abathanda ezolimo. Xa ungumlimi, kuba mnandi ukuba awuthengi zinto ezininzi ezichitha imali kwaye ngokulima uzenzela imali ukuze ukwazi ukuphila, uphuhlise kunye neengqesho ebantwini abangaphangeliyo. Kwaye kubalulekile ukutya imifuno e-fresh.

Amashishini amancinane athengisa amaqanda ngamaxabiso aphantsi, loo nto ibangela singathengi kumashishini amakhulu. Noko indlala iyancipha kuthi kuba asikhuphi zikhuntyu zemali ukuze sithenge amaqanda kuba xa ebiza amaqanda, siye singawathengi kuba nemali ayikho, njengemisebenzi enqabileyo eMzantsi Afrika. Xa amaqanda ebiza, loo nto ibangela ibhizinesi icothe kuba awathengwa ngabantu.

Iziqhamo eziye zikhule ngexesha lasebusika, ama-apile, ii-avocadoes, igwava, ikiwi, i-papayas, ipayina, amaqunube kunye namaqunube, irharinathi kunye nee-cheries, ii orenji.

Ukuze ube ngumlimi osesikweni, ukuze ube ngumlimi ophumelelayo kufuneka ube kanti unazo izinto zokusebenza xa ufuna ukulima. Akudingi ukuya esikolweni ukuze ube ngumlimi. Ungazenzela igadana yakho encinci ekhayeni uze uvune izityalo. Ulandele yonke imigomo eyenziwa ngabalimi ukuze izilimo zakho zichume kwaye zithengwe ngabantu.

Ixesha elibalulekileyo lokuzibophelela okufunekayo ekunyamekelweni kwantsuku zonke. Iindleko eziphezulu zokugcina impilo kunye nezibonelelo zabo, amandla oziphatha, ukuzalwa kunye nokuqeqeshwa. Ukulawulwa, iimpuphu zawo kunye nempilo yomlenze, kunye nokujongana nemingeni ehambelana nemozulu enokuthi ibe nefuthe empilweni zawo.

Sebenzisa rhoqo unyango oluthintelayo olufana nokugalela okanye isitshizi esenzelwa ngokukodwa iinkomo neegusha ngokulandela imiyalelo yomenzi, kunye nokuqwalasela umthwalo we-parasite kwindawo yakho. Qiniseka ulawulo olululo lwamadlelo kuquka ukutyiswa, ukujikeleza, ukunciphisa, ukuchabaneka kwizifunxigazi kwaye ubeke iliso kwimfuyo yakho rhoqo. Jonga iimpawu zohlaselo.

Eyona mithi ifunwa kakhulu emarikeni yimithi yee-soya beans, cotton, irayisi kunye necuba. Ezi ziimveliso ezinkulu emalini. I-cotton, ukuze kwenziwe izinto zokunxiba ezinoboya. Icuba nalo linemveliso enkulu emarikeni.

Ukuze ndikhusele imfuyo yam kwisisongelo sokufumana izifo zezilwanyana, kukuhlala ndizigadile, kusoloko ndijonga impilo yazo, ndimane ndizitofa ukuze zingachaphazeleki kwizifo zezilwanyana.

Into enokuthi qatha okanye enokufika kuqala egqondweni yam xa ndibona umthi wamaqunube ehlathini, ndingayokha amaqunube nditye, ndikhangele into yokufaka ndiphathele abantwana endlini. Ndingakhangela nengcambu yawo ukuze ndifike ekhayeni ndilime umthi wamaqunube.